Uma idatha lami liphela ngokushesha, izinyathelo engiyeke ngiy'thathe ukucinga kumakhalekhukhwini wami ukuthi ngabe kukhoni okuwama-services okungene ngokungemthetho, noma okungene kungavunyelwanga yimi. Njengoku-check-a ama-subscriptions ukuthi awekhoni engiwajoyinile noma engiwajoyinisiwe ngingalindele.

Izinselelo ezingqala-ke zokufunda ukude, zivamise ukuba ukwehluleka ukuqonda ukuthi ngabe ufunda kanjani ukude, okubandakanya ukuthi ukwazi ukufunda wena ngokuy'khuthaza wena, ungeke umelwe umuntu phambi kwakho, noma uthisha phambi kwakho. Lezo iy'nselelo-ke ziye zidale ukuthi umfundi mhlawumbe agcine engasakwazi ukumelelana ney'khathi noma nokugcina isikhathi esifanele sokuhambisa ama-asayimenti kanjalo . Lokhu-ke kungagwemeka ngokuthi umfundi abe nesikhathi noma ikhalenda, noma i-timetable lapho ezozenzela yena khona uhlu lemisebenzi okumele ayenze ukuze aqikelele ukuthi ukhava, noma wenza izilinganiselo zokusebenza noma zokufunda ey'fanele.

Ngokujwayelekile idatha ngiyeke ngiyolithenga esitolo. Uma ngingalithenganga esitolo uma nginayo imali ebhange ngilithenga ngebhange. Uma-ke kwenzeka mhlawumbe ngingasenayo imali, ngiyakwazi ukukweleta ekhona enombolweni noma kwinethiwekhi engiyisebenzisayo. Ngibheke ukuthi ngiyasithola yini isikweletu ngikwazi ukukweleta-ke idatha. Ngokwami-ke mina ngisebenzisa i-contract, okuyidatha engilikhokhela kanye ngenyanga. Okwenza ukuthi-ke ngihlezi nginalo idatha njalo ngenyanga.

Uma izinkundla zokusakaza ezifana no-Showmax, no-DSTV, zitholakala mahhala noma ngamanani aphansi, lokhu kungasiza kakhulu ekuthenini abahlwempu nabo bakwazi ukuba yingxenye yey'nhlelo ezikubo labo mabonakude okwenza ukuthi kungabi khona ocwasekayo uma kukhulunywa noma kubhungwa iy'ndaba ezenzeka komabonakude.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ufinyelele kwiy'nsiza zesikhathi samanje okungamakhompuyutha, ngoba phela abafundi bakwazi ukuthi basizakale ngesikhathi samanje. Bakhone ukwenza ama-research, noma ukwenza inhlolovo yezifundo abazenzayo. Bakwazi nokuthola ulwazi olwengeziwe ngaphezu kwabalunikezwa uthishara.

Ulwazi engingalwenza nengingalufuna yilo phela elomkhathi, lokubheka ukuthi ngabe isimo sezulu simi kanjani. Ngingabe-ke sengiludlulisela phela ngendlela ecacile ngokuthi ngisho ukuthi ngabe kulindeleke ukuthi isimo sezulu sibe kanjani ekuhambeni kosuku. Kanjalo nesimo semvula simi kanjani ngendlela ecacile ekuzokwenza ukuthi phela bakwazi ukulungiselela uma ngabe khona iy'ngqinamba ezizayo.

Ingababandakanya abendawo ngokuthi kutholakale ilisti noma uhlu lwabaculi bakhona endaweni, kanye nohlu lwabaculi oluthandwa yibo phela abalaleli, ngoba ukuze kuqondakale ukuthi umsakazo ungowabalaleli, kumele phela abalaleli kube yibona abashoyo ukuthi yizona ziphi iy'ngoma ey'bahlabe esikhonkosini. Lokhu-ke ngabe sekudinga ukuthi namakholwa endawo akwazi ukuthuthuseka ngokuthi uhlu phela lawo lukwazi ukuvezela emphakathini ukuze umphakathi nabo ubazi.

Uhlelo lwezingxoxo kimi kungaba uhlelo oluhambelana kakhulu nokuthuthukiswa kwentsha. Kube uhlelo oluhambelana kakhulu nokuthuthukiswa komama kanjalo nezingane ukuze phela intsha ikhule yazi ukuthi yini edingeka kuyo emphakathini. Lolu hlelo-ke ngingalenza ngendlela yokuthi kube khona isikhathi lapho intsha noma abakhona abalalelayo, bakwazi ukuphakamisa ukuthi yini abadinga bona njengomphakathi, ukuthi idingidwe, koda-ke kimi oqhulwini, ezinhlelweni engingakhuluma ngazo, iy'nhlelo kanjalo ezihambelana nokuziphatha. Iy'nhlelo ey'hambelana kanjalo nokongiwa kwemvelo. Kube zinhlelo ey'phathelene nokuguquguquka kwesimo sezulu, kanjalo ney'nhlelo ey'phathelene phela nokuthi intsha yazi ukuthi inake imfundo phambili.

Umcimbi ebengujabulele kakhulu yilapho khona bekudlala khona i-Orlando Pirates, kanye ne-Stellenbosch. Lapho khona bashayane khona bashayana kwahlulwa-ke yona i-Stellenbosch ngamagoli amabili eqandeni. Kulo mdlalo benguthakasele kakhulu ngoba bekuwumdlalo ebengiwulindile ngabomvu ngoba phela yona i-Orlando Pirates, uyibeke ebalazweni lokuthi usondele phela ekunqobeni indebe okuyiyo-ke phela esaphethwe yilo iqembu leMamelodi Sundowns. Lowo mdlalo-ke ube nesasasa kakhulu, nasemphakathini nje wonkana.